Van'wamapurasi van'wani va tsakela ku tirhisa mbewu hi ndlela yo endliwa leyi tiviwaka tanihi artificial insemination ku tlula ku hlangana ka ntumbuluko hikokwalaho ka swivangelo leswi landzelaka yi nyika mfanelo yo kuma mbewu ya risima ro tlula eka vafumi va xiyimo xa le henhla handle ko xava swifuwo swo durha yi hungata nxungeto wa ku hangalaka ka mavabyi lawa ya nga humelelaka hi nkarhi wa ku hlangana ka ntumbuluko yi tlhela yi susa xilaveko xo hlayisa vafana va mbewu lava va nga na nxungeto.

Sitandzhaku swo mafurha ya teretere ya nga cinciwi swi katsa ku teretere yi nga tirhi kahle hikokwalaho ko mafurha a ya fikeleli ka swiphemu swin'wana swa tiretere nakona leswi swi hi komba swa ku muhlayisi wa teretere a hi munhu loyi a nga na vutivi bya tiretere.

Tanihi loko hi swi tiva manyoro i swilo leswi hi pfunaka leswaku hi kota ku kulisa swimilana swa hina van'wamapurasi lavatsongo lava va kalaka va nga swi koteki ku xava manyoro hikokwalaho ka nxavo wa le henhla va nga ringeta ku tirhisa swilo swo ka swi nga durhi ku fana na ku tirhisa mapapa ya tihuku tanihi manyorha kumbe ku tirhisa ku cincacinca ka ku byala ka swimilani xikombiso laha u nga byala swifaki lembe leri lembe leri taka u nga ha byala timanga.

Tanihi Afrika-Dzonga hi na xiphiqo xa mphakelo wa mati vanhu lava xanisekaka ngopfu hi xiphiqo lexi i i van'wamapurasi lavatsongo xikan'we na vanhu vo tshama emakaya hi nkarhi wo timpfula a tini kumbexana wa ku timpfula tina katsongo madamu ya fika ya hi pfuna madamu ya pfuna ku cheleta swimilana hi nkarhi wo mpfula a yi kona kumbe nkarhi wo mati a ma kona.

Ina ndzi pfumelelana naswona ku va mi ri na xirhapa xa muganga swa pfuna swi pfuna leswaku mi tshama mi ri na swakudya hikuva mi ta va mi karhi mi dya swakudya leswi mi swi rimaka naswona swi pfuna leswaku mi tshama mi ri na mali kumbe mi va na mali yo yi tirhisa swo karhi hi ndlela leyi mi nga ha teka swakudya leswi mi swi rimaka mi swi xavisela vanhu van'wana.

Dyandza ri khumba van'wamapurasi hi ndlela leyi hi nkarhi wa dyandza mphakelo wa swakudya wu va wu ri hansi leswi vulaka swa ku van'wamapurasi swakudya leswi va nga swi byala a swi koti ku kula kha hikokwalaho ko tshama swi omile leswi vulaka swa ku va ta lahlekeriwa hi mali na le ka swifuwo xikombiso ti homu hi nkarhi wa dyandza a ti na swakudya hikuva madyelo ya wona ya va ya omile leswi swi endlaka swa ku tihomu emakumu ti fa.

Eka tihomu mavabyi hi nga ya sivela hi ndlela leyi hi nga ti pfuneta hi swandla swo dlaya mavabyi leswi tiviwaka tanihi ti vaccine hi ku ti hlayisa hi ndlela ya kahle ti tlhela ti tshama etindhawini to basa.

Ku ya hi vutivi lebyi ndzi nga na byona swakudya swo tshama emathinini swi endleriwe leswaku swi kota ku tshama nkarhi wa ku leha eswitolo hambi swi nga se xaviwa kambe swakudya leswintshwa hi swona leswi nga kahle lero loko u fanekele ku hlawula eka leswi nga le mathinini na leswintshwa swa kahle hi leswintshwa hikuva swona swa ha ri kahle nakona swa ha kota na ku aka miri.

Van'wamapurasi vo tala va le matikoxikaya va tirhisa ndhavuko leyi va yi hundziselaka eka switukulwana swa vona kambe loko hi ringanisa maendlelo lawa ma hambanile vurimi bya ndhavuko byi tirhisa switirhisiwa swa ndhavuko ni maendlelo yo olova kasi vurimi bya ximanguva lawa byi tirhisa michini na tikhemikhali to tala vurimi bya ndhavuko byi kongomisa eku ta endleleni ka swakudya swa muti wa wena ntsena kambe bya ximanguva lawa byi kongomisa ngopfu eka ku ti endlela mali hi ku xavisa.

Munghana loko u lava swimilana swa wena swi kula hi ndlela leyi u lavaka yona swi cheleti hi mfanelo u nga swi ta tele mali mati loko manyoro ya ri kona tirhisa manyorha tshama u swi hlakulerile swi bela hi moya u tlhela u swi nakekela.

Loko swifuwo swi tswalana na hi ndlela ya sayense swipfuna swa ku ikhonomi ikhonomi ya hina yi kula hi ndlela leyi swifuwo swo endliwa hi ndlela ya science swi hatla ku kula naswona swi va swi nga ri na mavabyi yo tala swi tlhela swi endla leswaku loko swi lava ku xavisiwa kumbexana nyama ya swona yi lava ku xavisiwa eka matiko ya le handle yi va eka mpimo lowu lavekaka.

Ndzi nga ringeta leswaku va landzelerisa va nawu va endzela mapurasi nkarhi na nkarhi ku kambela vu tshamiseki ku simeka nseketelo eka vanhu lava tirhelaka kona nakambe ku nyika vuxokoxoko bya matirhelo vutihlamuleri naswona ku va nyika vuxokoxoko bya xiyimo xa rihanyo ni vuhlayiseki etindhawini ta mapurasi.

Ku tirhisa swiphemu leswi faneleke swa nyama swi yi tiyisisa leswaku biltong yi ta va yi ome kahle ni ku va ni nkhuvo wa kahle lowu tsakisaka leswi swi pfuna ku papalata ku bola ka nyama ku tiyisisa nkoka wa rihanyo eka swakudya ni ku nyika switumbuluxiwa swa biltong leswi nga na nkhuvo ni lowu pfumeleriweke.

Vinyi vamapurasi na vatirhi va tirhisa tindlela to hambanahambana ku ti lulamisela maxelo yo biha ku katsa ku veka timali etlhelo ku hlayisa swakudya ni mati na ku tirhisa system leyi antswisaka ku tiyiseka ka swimilani va tlhela va tirhisa i thekinoloji yo fana na ti system ta mphalalo wa misava ku kuma mahungu hi ku hambanahambana ka maxelo ku endla ku kunguhata na ku antswisa tindlela to vona ta vurimi.

Ntirho wa mapurasi wu kahle emadorobeni na le makaya kambe loko swi fika eka ntirho wa le mapurasini wu lowu endliwaka emakaya ku na swiphiqo swiphiqo swo fana no va ni nkayivelo wa mati kumbe ku va ku ri na kule na nhluvuko kumbe ku ka mi nga fikeleriwa hi vuxokoxoko bya thekinoloji.

Mavonelo ya mina eka nyama leyi omisiweke hi lawa nyama leyi omisiweke yi kahle hikuva u yi kota ku yi veka nkarhi wo leha yi nga si bola naswona yi endla leswaku yi nga tshamiwi hi switsongwatsongwana kumbe ku va ni switsongwatsongwana.

Hi vona mfumo wu nghenelela hi tindlela to hambanahambana hi vona loko va ri karhi va endla vulavisisi no kuma vuxokoxoko bya vanhu lava a va ri na ndhawu leyi nga tekeriwa va nga tekeriwa yona khale hi ndlela yo ka yi nga ri kahle na loko vanhu va ri karhi va pfuniwa leswaku va kota ku kuma tindhawu ta vukela n'wana wa vona kumbexana maxaka ya vona lama nga tekeriwa yona khale hi vona va ri karhi va va pfuna ndlela twe tiya hofisi tihofisini ta vona va kuma vuxokoxoko va tlhela va va pfuna leswaku va tlhela va kuma tindhawu letiya nakambe.

Nhlampfi leyi tengeke hi yona leyi nandzihaka hikuva yona u yi kuma ya ha ri kahle naswona yi va yi nga se lahlekeriwa hi swakudya emirini wa swona yi tlhela yi va yi olovile ku tlula nhlampfi ya le mathinini leyi tshamaka hi nkarhi wa ku leha yi nga se xaviwa naswona yi tlhela yi va yi tlhe yi tlhela yi va yi cheriwe swichelachelani swo hambanahambana.

Byalwa bya ndhavuko byi nga leyi wa tirhisa mpupu ku endla mphungu u tshika wo tshama nyana wu kota ku hola endzhaku ka swona u tirhisa ti mvuvelo u chela laha swivika swi tshama masiku nyana endzhaku ka masiku nyana loko se swi virile hi kona u nga ta kota ku u phuza u tlhela u phuzisa na van'wana.

Tindlela ta kahle to phamela tihomu hi leti landzelaka u fanele leswaku tihomu ta wena u ti phamela ku ya hi leswi ti fanekele ti twisaka xiswona u nga ti nyiki swakudya leswintsongo u fanele ku endla leswaku ti kuma mati ya ku nwa nkarhi ni nkarhi naswona u tlhela u kambisisa leswaku swakudya leswi swi swi swi dyaka a swi na switsotswana u fanele u ti nyika ntlhavelo wa tona ku ya hi leswi ti fanekele ti u kumisa xiswona na leswaku ti fanele ti tshama ti ka ndhawu leyi hlayiseke ti nga dyi na hi swigalana.

Leswi swi khumba vanhu vo tirha emapurasini hi tindlela to hambanahambana vanhu vo tirha emapurasini swi xungeta vutomi bya vona ngopfungopfu eka timhaka ta rihanyo hikuva mali yi va yi ri yitsongo hikuva a va na mali leyi va swi tivaka swa ku yi ta tshama yi ri kona n'hweti na n'hweti naswona a va koti ku ti vekela mali leswaku endzhaku ka loko ntirho wu herile va ta kota ku ti hanyisa va ya mahlweni va tsandzeka na ku yisa vana eswikolweni hikuva mali i xilo lexi va kalaka va nga riki na xona hikuva mali i xilo lexi xa ku a va swi tivi leswaku mundzuku va ta va ri na xona kumbexana va ta va va nga ri na xona.

Thekinoloji wu na mpfuno ya eka vurimi hikuva wu endla leswaku ntirho lowu a wu endliwa hi vanhu lava tirhaka emapurasini wo tika wu va wu ri ntirho wo olova naswona wu kota ku endliwa hi ndlela ya xihatla leswi swi pfuna leswaku tikhampani ti kota ku fambisa ntirho wa vona na swa ku mali yi va yi ri kona swi pfuna na ku leswi vanhu a va nga swi voni a swi va lahlekela thekinoloji yi fika yi pfuneta leswaku tithini laha swi kalaka swi nga fambangi kahle yi kota ku vona swa khulu laha a swi kahle laha swi kahle naswona yi pfuna leswaku mintirho leyo tika leyi a yi hlula vanhu kumbe leyi a yi endla swaku swilo swi famba kantsongo swi kota ku famba hi xihatla.

Loko a ndzi ri munhu wo rima ndzi vitaniwa murimi ku ti endlela mali a ndzi ta va ndzi teka leswi ndzi swi byaleke swo fana ni matsavu ndzi xavisela vanhu eka muganga wa ka hina kumbexani swikolo swa le kusuhi na switolo swa le kusuhi.

Mfumo wu nga dyondzisa varimi tindlela to hambanahambana leti va fanekeleke va hlayisa hi swona tindhawu ta vona na swimilana swa vona. Wu tlhela wu endla leswaku mphakelo wa mati wu tshama wu ri kona leswaku varimi va nga xaniseki hi nkarhi wa dyandza.

U nga byala swilo swo fana na tinyala, matamatisi, ma-carrots, mabhiriviri na swin'wana na swin'wana leswi ku nga swibyariwa leswitsongo.

Mhaka leyi a ku nga ri ntiyiso kambe a ku ri swilo leswi vanhu va khale a va tshembela eka swona. Ndlela leyi a va yi tirhisa ku dlaya homu ha yona a ku ri a va lava vavanuna lava nga na vutivi bya swa ndhavuko naswona loko va yi dlaya a va tsema nhloko hi xihloka kumbe banga.

Eka vurimi kumbe tinguva ta vurimi hi na ti tinxaka timbirhi ta swakudya leswi byariwaka hi nkarhi wa lembe to hambanahambana leti nga ndzimana yo sungula na ndzimana ya vumbirhi. Eka ndzimana yo sungula hi na swakudya swo fana na tindluwa leti hi ti tirhisaka ku endla tihove leswi swi lava hi nkarhi wa timpfula hikuva ti lava mati swinene. Kambe ka wavumbirhi hi na swilo swo fana na manghozi manghozi i swilo leswi lavaka ngopfu dyambu. Leswi swi komba ku hambanahambana ka swilo leswi byariwaka na swilo leswi lavekaka ku swi kota ku kula.

Khale a ku nga ri na thekinoloji yo fana na leyi nga kona eka masiku lawa. Vanhu va ku tala va lahlekeriwe hi ndhavuko wa vona va landzelela leswi hi hanyisaka swona masiku lawa leswi tiviwaka tanihi vutomi bya xi-modern-i. Swilo swo fana na mimirhi ya ndhavuko a hi swilo leswi va swi tivaka naswona vanhu va ku tala a va swi tivi leswaku yi fanele yi kumekisa ku yini kwini hikuva vanhu va ku tala a va dyondzisiwangi ha swona kutani va tiyela eka swibedhlele leswi nga kona eka masiku lawa.

Loko ndzi sungula purasi ndzi nga endla vulavisisi ni kota ku twisisa leswaku eka ndhawu yaleyo hi swihi swilo leswi va lowu va swi xavaka siku na siku. Swakudya swo fana na khavichi, ma-carrots, matamatisi, tinyala na matsavu yo hambanahambana hikuva ndzi ta va ndzi swi tiva swa ku loko ndzi kurisa swakudya swa ku fana na sweswo vanhu va ku tala va ta tshama va ri eku xaveni hinkwawo masiku.

Eka xiphiqo xo fana na swa misava ku fanele ku langutiwa leswaku xana eka nkarhi lowu vanhu a va tekeriwe misava misava a yi tirha yini naswona loko swi fika eka timhaka ta swa timali xana misava leyi yi nga va yi endle mali muni leswaku loko yi tlherisiwa eka vinyi va yona va fanele va tlhela va hakeriwa kumbe ku ririsiwa hi mali leyi nga yi nga eneriseka ku ya hi leswi misava ya vona yi nga yi endla.

Va nga va pfuna hi ku va nyika mali loko va hlangana na swiphiqo kumbe swiyimo leswi nga ta endla swa ku mabindzu ya vona kumbexani vurimi bya vona byi nga yi mahlweni. Hi ndlela leyo loko ku ri na swiphiqo leswi va hlanganaka na swona leswi leswi lavaka mali va nga ha ya eka tikhampani to karhi kumbexani eka vanhu vo karhi lava nga ta kotaka ku va pfuna hi ku va nyika mali yo pfuxa bindzu ra vona kumbexani yo yi tirhisa eka bindzu ra vona hi nkarhi wolowo.

Ku nga hlayisiwa vutivi na ndhavuko lowu vanhu va nga na vona kumbe ta byona eka swa vurimi. Ku nga vanhu lava a va rima khale na khale eka tindhawu ta ku hambanahambana naswona eka mimiti leyi ku rimiwaka kumbexana vanhu lava va tirimelaka eka tindhawu letitsongo va nga pfuniwa hi swilo swo fana na mati nakona a ku tlheli ku va ndlela ya ku ku xaviwa na le ka vanhu lava va rimaka eka ndhawu leyitsongo kumbe vurimi lebyitsongo leswaku na vona va nga kota ku tihanyisa.

Ku nga tirhisiwa ndlela leyi nga kona eka manguva lawa leyi tiviwaka tanihi vertical farming. Leyi i ndlela leyi ya ku olova ya ku byala swimilana kumbexana swin'wana na swin'wana leswi u swi lavaka endlwini ku nga ri ehandle naswona leswi swi endla leswaku u byala swilo swa wena ku ya hi leswi wena u swi lavisaka swona na loko u nga ku a wu na ndhawu leyikulu kumbexani ndhawu ya wena i yitsongo leswi endla leswaku u kota ku byala swilo swa wena u tlhela u nga tirhisi mati yo tala. Leswi endla na swa ku eka tindhawu to fana na ta le madorobeni mphakelo wa swakudya wu va wu ri ehenhla.

A ndzi ta byala swilo swo fana na swipinichi, matamatisi, tinyala, makhavichi, ma-carrots naswona a ni ta swi byala hikuva i swilo leswi ndzi swi tirhisaka hinkwawo masiku kumbexana i swilo leswi swa ku a swi a ri heli vhiki ndzi nga swi tirhisanga. Le ro loko a no byala swilo swo fana naswona a swi ta endla leswaku vutomi bya mina byi olova naswona ndzi nga ha tirhisi mali yo tala eka eka ku xava swona.

Mati i xilo xa ku bindzu rin'wana na rin'wana ku nga ri eka timhaka ta vurimi ntsena kambe i xilo xa ku i xa nkoka kambe loko hi khuluma mayelana na vurimi loko u ri hava mati u nge koti ku cheleta swimilana. Lero swimilana swa wena swi nge kuli loko swi nga ri na mati u nge koti ku khaya, u nge koti ku xavisa. Lero bindzu ra wena loko ku nga ri na mati a wu ri na rona a ku na bindzu bindzu ri va ri file.

Vurimi lebyitsongo byi pfuna hi ku endla mitirho yo hambanahambana. Loko hi vulavula hi ku endla mitirho yo hambanahambana hi vula ngopfungopfu emakaya ku nga ri emadorobeni. Vurimi lebyitsongo byi endla leswaku vanhu va kota ku kuma mitirho naswona mphakelo wa swakudya wu tlhela wu va wu ri ehenhla.

Leswi endla hikuva kusuka emakaya nampundzu u ya entirhweni van'wani va va tshama kule na ndhawu leyi va tirhaka ka yona leswi vulaka swa ku loko va lava kusuka emakaya va ya emitirhweni swi endla leswaku va va va khipa mali yo tala kumbexana ku tirhisa mali yo tala ku ya entirhweni ku tlula hi loko va tshama kwale entirhweni. Xin'wana xa kona i ku va va endlela leswaku loko va pfuka va ya entirhweni kwale va tshamaka kona va va va ha ri na matimba nampundzu wa ku tirha mitirho leyi nga kona ya ku hambanahambana.

Vanhu va khale a va tsakela ngopfu ku dya mihandzu loko va ya enhoveni hikuva mihandzu a wu kota ku loko u yi khaya u tlhela u yi dya hi nkarhi wolowo a yi nga lavi ku swekiwa. Ndzi vulavula hi mihandzu yo fana na tintoma, titshunguri leswi a ku ri swakudya swin'wana swa swin'wana leswi a va rhandza ku swi dya naswona ku ya hi leswi va vurisaka swona a swi endla leswaku mavabyi ya mbilu ya nga hatli ya ku khoma. A ya kota ku sivela kumbexana ya endla swa ku ma nga ku khomi hi ku olova.

Swi va swi ri swa nkoka ngopfu ku avelana switirhisiwa swo fana na mati na van'wamapurasi. Hikuva van'wamapurasi hi vona lava hi nyikaka swakudya leswi swi nga kahle swi tlhela swi ri swa ku aka miri. Kutani loko hi avelana mati na vona, swi endla leswaku vona va kota ku hi nyika swakudya, hina hi kota ku va nyika mati, hi hanyisana.

Tanihi varimi, hi nga tlakusa kumbexani hi byala swilo leswi kalaka laha tikweni ra hina, leswi vanhu va swi tisaka hi le matikweni ya le handle. Xa vumbirhi, hi nga tshunelela ngopfu switolo na tindhawu to dyela, hi va nyika swakudya leswi va swi va hi va xavisela swakudya leswi va swi xavaka eka matiko ya le handle. Leswi ta hunguta ku va xava swakudya swi ta hi le handle, hina hi karhi hi ri kona etikweni ra hina hi kota ku swi endla. Hi ya mahlweni hi byala swakudya le swa ku swi olovile ku swi byala naswona u nga swi byala nkarhi wun'wani na wun'wani.

Swakudya leswi nga le mathinini minkarhi yo tala i swakudya leswi swi nga kufumetiwa swi vekiwa endzeni ka mathini leswaku nkarhi wun'wani na wun'wani loko munhu a lava ku swi dya, a nga kota ku swi dya. Kambe xo sungula i swakudya swo ka swi nga aki miri. Kun'wani ka swakudya swin'wana ku vi le na laha vanhu va nga te loko va dye swakudya swa le mathinini, ka swilo swo karhi, ka ti-brands to karhi va va va kumana na vuvabyi bya mfukuzana.

Vatirhi vamapurasi, va hlangana na swiyimo swo hambanahambana hikokwalaho va tirhaka kona. Xo sungula va tirha ehansi ka dyambu kumbexana e xirhamini nkarhi wo leha. Leswi swi nga ha vanga mavabyi yo hambanahambana, yo fana na mfukuzana loko u tirha ngopfu ehansi ka dyambu. Ku na michini yo hambanahambana leyi va yi tirhisaka, leyin'wani yi tsemaka, leyin'wani yi tikaka. Ka nkarhi wun'wani, va tirhi va tirha va fika va nga yi tirhisi kahle, yi va vavisa. Van'wani va hetelela va nga ha swi koti ku ti endlela. Loko va karhi va tirha hi swimilana ku na tikhemikhali to karhi leti va fanekele va ti tirhisa. Loko u tirhisa u nga ti tirhisi kahle kumbexana u hefemule hi xihoxo, kumbexana u ku khumbile u ti khumbile, ti nga ha va vangela mavabyi na tona.

Swakudya leswi titimelaka, swi fanele swi hlayisiwa eka xirhami xo ringana minus eighteen degrees Celsius, kumbexana ku ya hansi.

Mati ya nga hlengeletiwa hi nkarhi wa timpfula ku tirhisa mazenge lawa ya tekaka mati ya ma yisa eka mathanki yo hambanahambana, na lawa ya le nga ya nga le hansi ka misava. Naswona ku nga tlhela ku tirhisiwa tindlela to hambanahambana ta ku tirhisa tiphayiphi ya ku loko mpfula yi karhi yi na, ti fambisa mati ma ya emadan'wini kona kwalahaya purasini.

Ku na leswi tiviwaka tanihi AI intelligence machine leswi kotaka ku ku byela maxelo, naswona yi tlhela yi ku byela leswaku vurimi bya wena byi fambisa ku yini, i yini xana lexi xi nga ta xungeta swimilana swa wena ku ya emahlweni, na leswaku vurimi lebyi nga kona sweswi byi hambana kwihi na leswi nga tshoveriwa, na leswaku u nga kota ku antswisa kwihi, na leswaku u fanele u tirhisa tikhemikhali kumbe mimirhi ya njhani. Leswi va ku ri ku ri swilo leswi endlaka swa ku ku antswisa vurimi bya varimi swi endla leswaku vutomi byi va olovela.

Ku hambana ka switirhisiwa swa manguva lawa na swa khale, swi ku na ku hambana lokukulu ngopfu nakona ka kahle. Xikombiso, khale loko u lava ku tshoveriwa kumbexana ku ri nkarhi wa ntshovelo, a ku fanele ku ri na varimi vo ringana fifty kumbexani ku tlula. Leswaku va ta kota ku tshovela naswona swi tlhela swi teka masiku yo tala. Kambe sweswi michini leyi nga kona yi kota ku tshovela hi nkarhi lowutsongo, swi tlhela swi kota ku swi nga vavisi swin'wana kumbexani ku lahleka swin'wana, kumbexana ku va na ku karhala xikarhi. Kambe ko tshoveriwa hi xinkarhana xitsongo ntirho wu kota ku ya mahlweni.

Date leyi tsariweke kumbexana siku leri tsariweke eka thini yi na xikongomelo. Xikongomelo xa swona i ku va loko se ku fika siku leriya, u nga ha swi tirhisi. Ku swi dya siku ra kona se ri hundzile, swi tive leswaku wena n'wini u ti vangela mavabyi yo hambanahambana. Naswona swi va swi swi nga ha ri kahle kumbexani swi va se swi onhakile, kumbexani swi ta va na switandzhaku swo hambanahambana.

Vatirhi va le mapurasini va tirha ntirho wo tika, kambe va kuma mali leyitsongo. Hikuva va tirha nkarhi wo leha, masiku ya ku tala, naswona mali leyi va yi kumaka i yitsongo. Hikuva mali leyi va yi kumaka ko va mali njhe yo ti hanyisa kambe a yi koti ku rhumela vatsongwana exikolweni. Hikokwalaho hi swi vona ku varimi vo tala, va lava ku tirhisa vanhu lava va va swi tivaka leswaku a va a va na vutihlamuleri. Hikuva va swi tiva leswaku mali leyi va va nyikaka yona i yitsongo.

Ku cinca ka maxelo swi va na ntikelo ngopfungopfu eka varimi na vurimi hi ndlela leyi. Loko ku hisa ngopfu misava a yi koti ku ti endlela swakudya swa yona, naswona swi tlhela swi endla leswaku switsotswana leswi swi dyaka swimilana swi ya swi tala. Loko ku hisa ngopfu kumbexana ku titimela ngopfu, swi endla leswaku swimilani swi teka nkarhi wo leha ku kula, ku ya hi nkarhi wolowo swi byariwaka hi wona. Xikombiso swakudya swo fana na rhayisi, i swakudya leswi swi nga laveki maxelo ya ku hisa ngopfu. Kutani loko ku hisa ngopfu, swi endla leswaku swi nga kuli kahle.

U fanele ku tiyisisa swa ku swakudya swa wena loko ingaku i swakudya swa ku titimela, swi famba swi ri karhi swi ri eka ndhawu yo titimela. Leswaku loko swi fika laha swi fikaka kona, swi fika swa ha ri eka nkoka wa le henhla. Naswona swi nga fambi endleleni swi karhi swi tsekatseka kumbexana swi karhi swi onhaka, a swi fakiwe hi ndlela ya kahle, swi famba hi ndlela loyi a swi fambisaka a nga tsutsumi leswaku swi ta fika swa ha ri kahle.

Vurimi byo pfuxeta na vurimi bya carbon-i i vurimi lebyi byi ta ka byi ta pfuneta ngopfu eka misava. Yi kambela leswaku misava xana yi nga va yi ri kahle, naswona yi nga va yi endlisa ku yini kumbexani yi nga va yi nga onhi hi hi hi cincelo ra maxelo.